Kgetlho la ntlha o palama sefofane ke sa ntse ke ikutlwa go itumela le go fola ka gonne go fofela mo lefelong le le tjha go ntse go tlhokega go nna le boitekanelo le go utlwa dikhutlo tse di amanang le lefelo, fa o fofela mo nageng ya me ke a ipotsa ga me go na le diphatsa le mekgwa e e amanang le mekgwa ya setso, go bo go kgatlha go etela mekgwa e e amanang le diphatsa le go 'ira fa le diphatsa tse dingwe fa motho a ka etela naga e e kgethegileng go oketsa go akanya le ka fa mekgwa e e me amang le gagabo.

Nna ke mongwe wa go tshaba sefofane ka gonne go na le dikotsi tse dintši tse di tla diragalang fa o pagame sefofane, go ka diragala gore sefofane se thule kapa se se felele petrol mo tseleng mme se tlhagisa kotsi.

Go ya Nigeria ka sefofane go tlhoka go rulaganywa sentle, tsala ya gago e kgona go tshwanetse go latela tse, go dira patlisiso le go beeletsa tekete ya sefofane. O tshwanetse go dira patlisiso ka difofane tse di yang Nigeria a bapise ditlhwatlhwa le dinako tsa maeto, fa a sena go bona sefofane se se mo siametseng, a beeletse tekete ya gagwe ya go mo ya go difofane mo webosaeteng ya sefofane ka bo yone kgotsa a dirise moemedi wa maeto.

Go tsamaisa dibese mo toropong ya rona go na le melemo le mathata a go dirisa dibese mo toropong ya rena. Ke rata gore dibese di thuse di thusa go fokotsa dipalangwa tsa dikoloi mo mebileng, selo se se thusang go fokotsa kgotlhelo ya mowa. Gape dibese di thusa batho ba ba senang dikoloi go tsamaya .

Batho ba le ba ntši ba ka timetsa dikarata tseno ka gonne dibese di berekisa karata ya pampiri.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go nna le bokgoni jwa go kgweetsa, go nna le boitshwaro le go nna le go buisana le batho. Bakgweetsi ba dibese ba tokafatsa maitemogelo a go ya ditirong ka go kgweetsa bolokege go boloka nako le go nna le seriti.

Batho ba ba yang tirong ba amega ka tiego tlhoka le kgwetlho e tsa di itsholelo. Dikotsi tse di ka diragalang fa go na le strike di akaretsa go ema ga ditirelo tsa botlhokwa le go oketsa ga mo setšhabeng, batho ba ba ba yang tirong ba itemogela tiego go tlhoka boiketlo le kgwetlho tsa di itsholelo ka ntlha ya go tlhoka dipalangwa.

Dibese di tsamayang ka nako e e rileng go netefatsa gore batho ba kgone go rulaganya maeto a bona le go fitlha kwa ba yang ka teng ka nako. Fa bese e ka go ema ka dinako o ka leka go e latelela wa itsisa mokgweetsi kgotsa wa ikgolaganya le ya dibese ka go kopa thuso.

Ee ke ne ka siiwa ke bese fa ke ya sekolong ka gonne ke tlile fa nako e setse e fetile mme a n'sia.

Ga ke na maitemogelo a botho ka jalo ga ke kgone go arolelana maitemogo a motho ka nosi, ditshupetso tsa dibese tse di amang bapagami ka tsela tse di farologaneng go akaretsa go se go se itumele le e ka nnang teng.

Go na le mabaka a a farologaneng a a ka dirang gore go nne le dibese mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa metsi yotlhe, jaaka ho thusa baagi ba ba se nang dipalangwa tsa bone, go fokotsa tlhaelo ya dipalangwa, go tikologo le go fokotsa kotsi ya dikotsi tsa ditsela, go thusa batho ba ba tlhokang thuso, go tlhabolola itsholelo, le go gokaganya metse.